Kwezinye iimeko uyakwazi uthetha, ungxengxeze, uvakale. Uyabo, kulungile uba uqale ukhe uthethe kuqala, ungakhawulezi uncame. Utsho kumqhubi webhasi uba, mhlekazi, hayi khona, ndiyashiywa lixesha bendilinde le nkqwelo yakho, into nayo ndingayazi le meko yoba kukhwelwa ngamakhadi. Khawundinyamezele namhlanje deske ndiyawufika, undenzele ke ikhadi okanye nindithume ndihambe ndiyolenza apho lenziwa khona. Ndiqiniseke into yoba xa ndiphinda apha kule bhasi, ndinekhadi elifanelekileyo. Uba ke akukho ndlela ingayimbi ndingakhwela ngayo ndingenakhadi, akukho ngxaki, ngumthetho kaloku lowo. Ndiyokhwela imoto elandela ibhasi, ndileqe apho ndibheka khona.

Mhlekazi, ndingumntu osoyika kakhulu isantya, ndiyaxolisa. Mhlawumbi kwabanye abantu okanye nalapha kuwe asoyikeki kangako, kodwa heyi amaphaphu wam aphezulu. Ndiyakucela nto yakuthi, ndiyakucela, khawuyithi nje imbijana wehlisele nje kancinci. Inkxalabo le yam ayindiphathanga kakuhle, ndiziva ngathi kowunyuka namathumbu la ngomlomo. Ngeke nto yakuthi, khawuyehlise nje kancinci. Khawuyehlise nje kancinci, nto yakuthi.

Kubaluleke kakhulu, hayi, kubaluleke kakhulu. Ndikhe ndeva kwenye indawo kusithiwa ukuqhuba usozela kufana nkqwa emzimbeni nokuqhuba usele utywala. Uyabona ke ngoku xa injalo, yingozi ke ngoku, yingozi kakhulu. Kulungile uba umntu xa eziva uba uyozela, uba akanamhlobo uzomphumza, aphumle yena noba kusendaweni yothela amafutha. Into nayo aqiniseke uba noko yindawo esesidlangalaleni, azophepha naye kuyo.

Kufuneka okokuqala abaqhubi beeteksi baqwalasele isantya. Ibaluleke kakhulu imali kwezi ntsizwa, kunyukwa kusehliwa ngezantya obonayo uba ezi xa kuvela ingxaki, umnikazi wemoto akazukwazi noyihoya. Izawuziyela apho iya khona ngenxa yesantya. Kunjawunjoku nabantu abakhweleyo aba bangakhuthazi bangakhuthazi abaqhubi uba babaleke ngenxa yokungafiki kwabo ngexesha emsembenzini, bekhwele bona emva kwexesha. Sisantya eyona nto ndingathanda bayiqwalasele, vele zehle iingozi bhaxa phantsi. Hayi ke, ukukhwela iteksi ibe yinto esiyithandayo nathi esinganaxhala ngayo ngenxa yalo mthetho.

Ndingamnceda ndingamnceda. Ndiyathanda uba le ncoko ithi ndiyamazi lo mntu okanye ndiqhele umbona. Hayi, ndingamnceda. Inkungu kuthiwa esiXhoseni ilala kwiintaba ngeentaba. Ithetha ukuthi ke loo nto, into ojongeneyo nayo namhlanje ngenye imini ngomnye. Nomnye into ajongene nayo, ngenye imini nguwe. Awunawuyazi uba ingomso likuphathele ntoni deske iBhayibhile ithi, yenza kwabanye ngolu hlobo unqwenela benze ngalo kuwe. Nam ndingathanda uncedwa, nam mandincede.

Tyhini, yenzeka ngoku sithethayo loo nto. Namhlanje oku ndibuye ngazo, ngomso ekuseni ndizawuhamba ngazo. Ndibe nditshilo ke uba ndingumntu othanda uzilolonga. Mna le ndiyibona iyindlela yokuqeqesha izihlunu zam apha kule ndawo kuthiwa ngamaqatha, ukunyukela kancinci uzapha kule ndawo isezantsi kwedolo, umva lo wedolo. Kuthiwa yintoni kanene le ndawo? Iziqa. Heke, iziqa! Akukho nto ndiyirhalela njengoba neziqa ezinkulu, ezinezihlunu, ndibe ngathi ndingabatata badala. Ndiyayijima yonke enye indawo futhi iyasabela, iyakhula. Akukho nto isokolisa njengeziqa. Ndihamba ngeenyawo ke, ndibethwe ngumoya ndicinge iingxaki zam ndihamba ngeenyawo.

Ewu! Uyabona ibhasi, kukhweleka kamandi kuyo. Uthi zava, eteksini nibuxinana. Ibhasi unjawunjoku iyathanda ufikeleleka ngaphezu kweteksi. , uyabo ke ngoku xa ingafumaneki, kunyanzeleke indoda inyuse iikawusi, ifake isandla esipajini. Kungenjalo uba azikho nezoteksi ezo, kwewu, kuphandle. Hayi, kuphandle. Indoda ayizuphanghela, izawungxengxeza emsebenzini, ingxengxeza deske kuthiwe, mfondini, hayi khona. Sithini thina ngoku, kuba kaloku sikuqashele uba sebenza ngoku uhlele khaya? Yimeko enzima leyo, inzima kakhulu.